Nna ke le Palesa, ke le motho a ratang ho pheha. Social media ke yona e kgolo e tla nketsang hore ke kopantshe batho ba ho pheha. Mme ke tloba kgothatsa ka hore ba rate seo ba se etsang, ba se fele pelo mme ha o le motho ha o batla ho etsa ntho tse ntjha dijong tsa hao, di etse. Mme o sebetse ka thata. Ha o sebetsa ka thata, ke moo o bo o tlo bonang mofufutso wa phahla ya hao.

Batho ba jalang meroho dintlong tsa bona hore meroho ya bona e rekuwe seterateng. Pele motho a nka dula kantle jareteng ya hae a rekisa meroho ya hae. A tsamaya jwalo-jwalo, ntlo le ntlo, a kokota a ba jwetsa hore o rekisa moroho. Ya ho qetela, a nka kena social media page-eng a ithekisa moo. Ha ele jwalo o thola batho ba bangata mme batho ba itlisa ho wena.

Nna le metswalle ya ka, papadi eo re e thabelang kaofela ke papadi ya bolo. Ha re e shebile papadi eo ya bolo, pelo tsa rona di a nyakalla. Mme re rata ho e shebella stadium-o, haholoholo ha ho dlala Kaizer Chiefs le Pirates. Ke yona re e support-ang haholo. E monate eo papadi. Ha re dutse kaofela re shebile papadi eo ra utlwana, ra tsheha, hoba monate. Ha hona dintwa, ha hona diqabang.

Dumelang batswadi, ke Mme Mamofokeng monana a buang. Le a tseba hore bana ba rona ba sekolo senana ba hloka diaparo tsa ho bapala bolo. Mme ke thabile ha lona batswadi le tlile ka hobane ne ke batla ho buisana le lona ka hore bana ba rona ba thole diaparo tsa ho bapala bolo. Ne ke kopa motswadi ka mong re etseng di-donation. If re sa kgone re le batswadi, re nka etsa rafole eo re tlo memang batswadi ba bang ba tlo reka ditekete. Diteketeng tseo, tjheleteng eo ke moo re tlo kgonang ho rekela bana ba rona diaparo tsa ho bapala bolo. Ke tshepa hore batswadi kaofela le tlatla le ntshehetsa tabeng ena.

Mohatsaka, ntse ke nahana ka taba tsena tsa rona tsa ho ikwetlisa le hore tjhelete re nka e etsa jwang ha re nka kwetlisa batho? Re nka ya mane page-eng ya social media, ra bula account-o Facebook mme ra etsa di-video. Ka tsela eo re mema batho hore ba re latelle Facebook. Mme ka tsela eo, ke tsela e ntle ya ho etsa tjhelete. Ka lebaka la hore ha batho ba bona di-video tsa rona moo Facebook, bongata ba bona ba tlo di-share-a mme ba bitse batho ba bang ba tle ba tlo ikwetlisa le rona.

Ha hona papadi e monate jwalo ka papadi ya maoto. E monate papadi ya maoto, e monate ball-o. Ke hopola ka le leng la matsatsi re dlala motseng wa ka, re dlala le team-e e nngwe. Mme tsatsi leo, ka kora goal tse pedi. Batho ba tla, ba keteka le nna. Ra thaba motseng wa ka, ra thaba, ya ba letsatsi le monate. Ne ke qala ho thaba jwalo bophelong ba ka.

Di-game tsa founung ke di-game tse monate, mme nna ke di ratela ka lebaka la hore di ntsha motho bodutu. Mme hona le di-game tse ding tse ke di ratang tsa educational. Tseo di nketsa ke be le tsebo, ha di ntshe bodutu feela. Ke a di rata haholo, mme ke ya di bapala ka mehla le matsatsi founung ya ka.